Go na le merogo mengwe e e sa itsegeng thata mme e ka nna molemo thata mo pholosong ya mmele. Go ka ba molemo go leka lephutsi la moringa, matlhare a lephutsi le merogo e mengwe.

Go jala mefuta ya maungo jaaka diapole kgotsa dipanana go tlhoka tlhokomelo e kalo, mme gape o tshwanetse o itse maemo a loapi, mobu le tlhokomelo ya semela.

Tsela ya go jala ditamati mo maemong a a siameng di tlhoka mafelo a a nang le letsatsi le le lekaneng, ga di rate serame se sekalo, di jalwa mo mmung o nonneng o nang le drainage-e e ntle. Jalo ya ditamati di jalwa ka peu mme ga sena dijalwa di nosetsa gangwe kgotsa ga bedi ka beke, bogolo jang mo ditlheng tse di omileng. Fa ditamati di simolola go thunya ka dinako tse dingwe go kgaola matlhare a mangwe go thusa maatla go ya mo maungong. Di butswa ka dikgwedi tse pedi go ya go tse tharo morago ga go jalwa. Di rojwa ka diatla tse di phepa kgotsa ka thipa e bogale. Kokobetsa ditamati ka bonolo o seka wa goga thata go senya setlhare, mme di rojwa fa letsatsi le phatsima. O tlhophe ditamati tse di butswitseng gore tse dingwe di kgone go sala di butswa.

Melemo e e ka nnang teng mo go boitekanelong jwa go ja rooibos-o ga e na caffeine-e, e na le di-antioxidant-e tse di nonofileng, e ka tokafatsa botsogo jwa pelo, e thusa mo go fokotseng makhubo le go nna molampa, e tokafatsa letlalo, e ka nna molemo mo go lekaneng bolwetse jwa sukiri, e siametse go nwa bosigo. Le fa e le gore rooibos-o e na le melemo e mentsi go botlhokwa go ka e nwa ka tekanelo.

Balemirui ba maungo gompieno ba lebagane le dikgwetlho di le mmalwa tse kgolo. Tsotlhe tseno di ama mokgwa wa bone wa tiro, bokgoni jwa tlhagiso le mmaraka. Tse dingwe tse dikgolo ke phetogo ya maemo a bosa, ditshenyegelo tse di kwa godimo, go tlhoka mmaraka o o itsetseng, go senyega ga maungo morago ga go roba, go tlhoka madi a ditsholofetso, kgolagano le mebaraka ya boditšhabatšhaba, go tlhokega ga kitso le thekenoloji.

Go dirisa maungo mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng ke tsela ya sejosengwe, ya go fokotsa tshenyego ya maungo le go tokafatsa kgwebo ya balemirui. Ditsela tse dišwa tse di tlwaelegileng gompieno di akaretsa di-jam-e, jelly le di-paste, di-juice-e, smoothies le matute. Maungo a a omisitsweng, diseneke tsa maungo, ditlhare, vinegar le di-wine-e.

Go na le maungo a mmalwa a a jalwang thata le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ka ntlha ya tatso, melemo ya botsogo le botlhalo jwa mmaraka. Tse dikgolo ke banana, ditamati, melao, diperekisi tse dikgolo, ditholwana, mmangwane, avocado mme le pineapple. Mme di jalwa thata gonne go bonala mo lefatsheng lotlhe di jadiwa lefatshe ka bophara gonne di na le boleng jwa phepho. Bo na le mefuta e farologaneng ya tiriso, mme di kgona go bolokwa le go tsamaisiwa.

Go na le merogo e mmalwa e e tlhagisiwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ka ntlha ya tatso, melemo ya botsogo le tiriso e e farologaneng mo dijong. Tse dikgolo ke ditamati, ditapole, onions-e, carrots-e, khabetšhe le lettuce-e, sepinatšhe le leafy greens-e, dipepele. Merogo eno e jewa thata ka ntlha ya melemo ya phepho, go ikamogela mo dijong tse dintsi, go kgona go bolokwa le go tsamaisiwa gape le tlhokagalo e kgolo mo mmarakeng wa lefatshe gobane e botlhokwa mo mmeleng ya motho.

Ga o jala rooibos-o o simolola ka go jala peo ya teng e fetoga semela, mme e roba ka dikgora e feta mo tshekong ya fermation-e le go omisiwa. Mme bofelelong e fitlha mo koping ya tee e re itseng ka yone gompieno. Ka jalo, pele o ka nwa tee ya go ya rooibos-o o tshwanetse wa bidisa metsi, mme wa tshela matlhare a gago a rooibos-o go fitlhelela a bela. Ke ka moo o ka nwang tee ya gago ka teng.

Mo thulaganyong tsa dijo dithoro di dira motheo wa dijo tsa letsatsi le letsatsi tsa batho ba le bantsi mo lefatsheng gonne di ka bewa lobaka lo lo leele fa di omisitswe sentle. Dithoro ke tsela ya go netefatsa dijo mo lobakeng lwa komelelo kgotsa mathata a kgaolo ya dijo. Mme gape dithoro le mabele di na le seabe sa segompieno, di thusa go fokotsa tlala ka go naya dijo tse di ka tswang dijewa ke bontsi. Di dira karolo mo go thuseng go fitlhelela tshireletso ya dijo le tlhabololo ya moruo mo lefatsheng a le mantsi. Dithoro le mabele ke tsela ya botshelo mo temothuong ya segompieno le mo dithulaganyong tsa dijo ka gonne ke motheo wa dijo, polokego ya dijo le letseno la balemi.